Ukusingatha uhlelo lo mculo esiteshini somphakathi, kuyithuba elihle lokuxhumana nezithameli futhi, ngabelane ngomculo ohambisana nazo. Ngizozinika isikhathi sokuqonda ukuthi obani ababukeli, amaqembu abo eminyaka yobudala, izinto abazithandayo kanye nomculo abawuthandayo. Ngizophinde ngibheke impendulo yezethameli ezinkundleni zokuxhumana noma izinhlolo vo ze-imeyili, zingaba usizo ekutholeni lolu hlobo lo lwazi. Ngingakwazi futhi ukulandela izitayela ezidume kakhulu emculweni, ukuze ngigcine uhlelo luhambisana.

Ukusebenzisa usekelo lo lwimi lwendawo kuhlelo lokusebenza, kudinga ukuhlela ngokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukuthi abasebenzisi abavela ezifundeni ezihlukene bangahlanganyela nohlelo lokusebenza ngendlela ezizwa ingokwemvelo futhi inembile kubo. Njengokuqasha abahumushi abayizikhulumi zomdabu zolimi okuhunyushelwa kulo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukuhumusha okunembile kuzwakala ngokwemvelo futhi kuhambisana namasiko. Ngingasebenzisa amathuluzi afana ne-crowding noma ukuze ngigcine ukuhumusha kuyinkumbulo.

Yebo, mina ngiyawathenga amaphephandaba ukuze ngihlale nginolwazi ngezindaba zasemakhaya. Ngoba amaphephandaba afana neSolezwe noma Ilanga, ajwayele ukugxila ezindabeni zesifunda. Okuhlanganisa nezindaba ezenzeka endaweni, ezombusazwe, ezithinta umphakathi kanye nentuthuko yomphakathi. Ngiyawathenga ukuze ngihlale nginolwazi ngokwenzeka ezindaweni eziseduze nami noma ezindaweni engizithandayo nje.

Njengomfundi othembele ku-Wi-Fi yomphakathi ukuthi afunde, ukucishwa kukagesi kungaba nomthelela omkhulu ekufundeni kwami. Ngaphandle kukagesi, i-Wi-Fi yomphakathi ivamise ukucisha futhi angikwazi ukufinyelela ku-inthanethi ukuze ngifunde izindlela engizisebenzisayo. Ngizama ukuba nezinsiza zokufunda ezitholakalayo ungaxhunyiwe ku-inthanethi, njengama-PDF alandiwe, izincwadi zokufunda namanothi. Kwesinye isikhathi, ngishintshela ekusebenziseni idatha yeselula ukuze ngifinyelele ku-inthanethi. Okuyinto enzima ngoba idatha yeselula ingabiza kakhulu, kodwa iqinisekisa ukuthi ngiyaqhubeka nokufunda.

Umzala ucabanga ukuthatha isifundo se-inthanethi, umzala kunezinto okumele azicabange. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uhlelo oluku-inthanethi noma iziqu zigunyaziwe yini yinhlangano eyaziwayo. Okunye, izinhlelo eziku-inthanethi zingahluka kakhulu ngezindleko. Umzala kufanele aqonde imali yokufunda nanoma yiziphi izindleko ezengeziwe ngaphambi kokuba athathe isinqumo. Ukufunda ku-inthanethi kudinga ukuzikhuthaza nokuziyala okuningi, njengoba abafundi bengenaso isakhiwo sekilasi le ndabuko.

Ikhono lo mphakathi lokuthenga i-Wi-Fi, lincike ezintweni ezimbalwa, okuhlanganisa amazinga emali engenayo, ukutholakala kwengqalasizinda nezinqubomgomo zikahulumeni wasekhaya. Uhulumeni angakha izinhlelo zokuxhasa ukutholakala kwe-Broadband emindenini ehola kancane. Lokhu kungase kuhlanganise izaphulelo ezinkokhelweni zesevisi zanyanga zonke. I-Wi-Fi yomphakathi yamahhala, noma engabizi kakhulu. Futhi nomasipala noma izinhlangano zendawo zingasebenza ndawonye ukuze zenze amanethiwekhi omphakathi e-Wi-Fi. Zinikeze i-inthanethi yamahhala noma ebiza kancane, ezindaweni zomphakathi, ezifana nje namapaki, imitapo yolwazi noma izikhungo zomphakathi.